U ṱavha naho zwiḽiwa zwi zwiṱuku hayani zwi thusa u fhungudza u ḓura ha vhutshilo nga u tsireledza tshelede ya muṱa ngauri a u rengi zwinzhi zwine zwa fhela nga u ṱavhanya. Zwiḽiwa zwa hayani zwivha zwo teaho zwi thusa kha mutakalo wa muvhili, u ṱavha zwituku zwi thusa u ḓi langa kha u ḽa zwi ita uri muthu a dzule a na muvhili wavhuḓi na mannḓa zwi dovha zwa thusa kha u fhungudza masalela a zwiḽiwa zwine zwa khwiṋisa vhupo hune na dzula

Ee. Hayo maitele a khwine ngauri a lavhelesa zwithu zwoṱhe zwi tshimbidza naho na u shumiswa ha magavhelo nga nḓila ya vhuḓi. U ṋanga magavhelo hu tshi lavhelesa tshenzhemo ya vhalimi vhashumi, na vhuhulu ha bulasi zwi ita uri magavhelo a thuse vhulimi ha ngoho hu si ṋewe hu sina vhuṱanzi zwi thusa na uri vhulimi vhu bvelele.

Musi mulimi a tshi lima zwimela zwo fhambanaho nga u sielisana, u tea u shumisa nḓila dzine dza tsireledza mutakalo wa mavu zwithu zwine zwi nga thusa kha heyo nḓila ndi zwi tevhelaho, u shumisa zwimela zwi sa ṱoḓi nnzhi u itela u sa fhisa mavu u shumisa manyoro hayani u ombedzela zwimela zwi tsireledzeaho mavu zwi thusa u thivhela u ḽiwa ha mavu nga muya na mvula hezwi zwoṱhe zwi thusa.

Vhalimi vha vhuponi hanga vha guda kha vhaṅwe nga nḓila dzo fhambananaho vha shumisa vhukwamani husi ha fomaḽa vhunzhi havho vha guda nga u sedza zwine vhaṅwe vha ita kha masimu avho, vha dovha vha amba na vhaṅwe musi vha tshi ṱangana mitanganoni. Vhaṅwe vha na zwigwada zwe vha ita uri vha kone u thusana zwiṅwe vha guda kha vhare na tshenzhemo kana vha shumanaho na muvhuso.

Nṋe ndo thoma u fuwa khuhu ndi sa thuvha na tshenzhemo, fhedzi ndo wana uri khuhu dzi a ṱoḓa ṱhogomelo khulwane khaedu yo u thoma ye ye nda ṱangana nayo yo vha ya uri khuhu dzo vha dzi tshi lwala nga maanḓa lusa pfesesei ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi nga itani kha nyimele heneyo. U wana zwikafu zwa khuhu zwo vha zwi tshi konḓa ngauri ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi nga zwi wana ndi nga zwi wanafhi fhedzi nga u amba na vhaṅwe

Artificial insemination ndi nḓila yo u beba zwifuwo i sa shumisi vhudzekani ha zwa ndeme, luvhilo lwa bulasi lu dzheniswa kha tsha tshisatshidzini nga tshikombiso. Hezwi zwi itwa nga muthu ano ḓivha mushumo uyo zwi thusa uri zwiṅwe zwifuwo zwi kone u beba naho zwi sa thu ṱangana ndi nḓila i shumiswaho u fhungudza tshifhinga na u bvelela zwavhuḓi.

Ṋama dzine dzi nga itiwa mukoki ndi dza khuhu, nngu na kholomo hezwi ndi u itela uri dzi si dzule lwa .

Ṋama dzine dzi nga itiwa mukoki ndi dza khuhu, nngu na kholomo. Hezwi ndi u itela uri dzi dzule lwa tshifhinga tshilapfhu. Mukoki u bvisa maḓi kha ṋama uri isi tshinyale zwi thusa uri ṋama i sa wane zwi tshinyadzi zwi fanaho na zwikhokhonono ndi nḓila i leluwaho ya u vhulunga ṋama.

Vhaṅwe vha fuwi vha ṋanga u bvisa maṋanga a kholomo dzavho uri dzi vhe na vhutshila ha ulwa, kana u tambudzana zwi dovha zwa ita uri dzi vhe na vhuthihi na u vhuya dzo lala zwavhuḓi. Vhaṅwe vha sa bvisiho maṋanga kha kholomo ngauri vha pfha u nga u bvisa maṋanga kha kholomo ndi u dzi tambudza.

U fuwa nngu zwi thusa ikonomi ngauri zwi ḓisa tshelede nga ṋama, u rengisa vhudzi na mbeu arali ndo ṋewa tshikhala tsha u fuwa nngu bulasini yanga tsha u thoma ndi u fhaṱa zwi khofhe zwa tsireledzo. Ndi fanela u ita uri nngu dzi vhe kha nḓila dzi si kone u bva dzi tshiya tsini na tshika zwi ṱoḓa uri bulasi i vhe na.

Zwine ndi nga ita ndi zwi tevhelaho u ṋea zwifuwo zwiḽiwa nga tshifhinga tsho teaho tshifhinga tshoṱhe. U shumisa tshifhinga tsha mvula u vhulunga zwiḽiwa zwa u ṋea zwifuwo nga murahu, u vhea zwiḽiwa kha dzi thenke uri zwi si fhele.

Vhafuwi vhanzhi vha ita zwi tevhelaho vha ṋanga zwiḽiwa zwavhudi zwa zwifuwo, vhaṅwe vha ṋea mishonga ya u thivhela malwadze u sa ṱanganyisa zwifuwo zwi no kho lwala na zwi sa lwali, u dzula bulasini yo tshena na u ṱanzwa zwililo na zwi khofhe zwa zwifuwo.

Ee hu na zwimela zwa sialala zwi kha ḓivha zwa ndeme zwihulu. Kha zwiḽiwa na u dzhenisa tshelede zwimela u fana na mufhi, tshisui, tshilidi na mushidzhi zwi sa ṱoḓi maḓi manzhi zwi nga bvele

Ee dziṅwe nḓila mbili dzo u shumisa khavhishi, ndi kha u fula ha zwifuwo u ṋea zwifuwo sa zwiḽiwa u ri dziḽe, iṅwe ndi kha zwa muṱani u fula mupfhudze u bika zwilimo u shuma mavu a thumbu.

Ee nga u ṅwala dzina ḽa tshifuwo na ḓuvha ḽe tshifuwo tsha ṱhavhelwa nga ḽo kha bugu, na u vhea thagi kana ṋomboro kha nḓevhe ya tshifuwo u sumbedza uri heyi yo ṱhavheliwa.

Ee kholomo dza mafhi dzi na mushumo wa ndeme vhukuma kha zwa vhulimi. Dzi rifha mafhi a ne a ḽiwa shango ḽoṱhe mafhi a dovha a shumisa u ita yogathi, tshizi na batha. Kholomo dza mafhi dzi thusa u ṱalisa ṱalisa ikonomi na u ṋea mishumo kha vha kha vhathu.

Zwo fanela uri mitshini ya u vhulaya zwifuwo i shumiswe nga vhathu vho gudelaho husi nnyi na nnyi. Hezwi ndi ngauri mitshini i i nga vhulaha nga nḓila i sa tei, arali ya shumiswa nga muthu a sa ḓivhi mushumo wayo. U shumisa mitshini nga nḓila i si yone zwi nga ita uri zwifuwo zwi tambudzwe vhathu vho gudelaho vha a ḓivha nḓila ya u shumisa mitshini nga nḓila yo teaho.

Ndi vhona miṅwaha miṱanu kana miṱanu na muthihi, i a tshimbidzelana na tshifhinga tsha vhuḓi tsha u bvisa maṋanga a kholomo ngauri kholomo i vha ivha yo novha khulwane. Heyo miṅwaha ya miṱanu kana miṱanu na muthihi, kholomo i vha yo no aluwa zwavhuḓi nga maanḓa na uri maṋanga a vha o no hula o no lala.

Ee u bvisa maṋanga zwi ita uri u fara kholomo zwi leluwe na uri i si tambudze vhathu kana zwifuwo zwiṅwe zwifuwo. Ndo vhona zwi tshi itiwa kholomo ya dzheniswa kha nga ngomu kha khofhe ya fariwa uri i si tambudze vha shumisa tshithu tsho bvisa maṋanga tshi no tshea, tshenzhemo yovha i tshi tambudza zwitshee zwine zwa shumiswa nga nga.

Ee ee ndi vhona nḓivho ine vhathu vha i wana ngei magudedzini i tshi vha thusa zwihulu khou vha lugisela u ita zwa vhulimi, ngauri vha guda zwithu zwinzhi zwino ṱumana na vhulimi vha ya vha guda nga ha uri vha nga thomisa hani bindu ḽavho ḽa vhulimi. Vha vha vha na tshikili tsha u ita zwa vhulimi vha ḓivha zwinzhi nga ha vhulimi.

U tshimbila zwavhuḓi ha tshifuwo zwi sumba u vha na mutakalo wavhuḓi, zwikwekwe na lukanda u ḽa na u ṅwa zwavhuḓi.

Ee hu na malwadze ane a vha a phirela ane anga pfhukela ubva kha tshifuwo uya kha muthu, sa tsumbo ri na rebisi ine i wanala kha mmbya kana dzi ṋowa na ine i wanala kha kholomo na .

Ee mushumo wa manngo ndi u thusa zwimela u kula zwavhuḓi, mango aṋea mavu zwithu zwa ndeme u fana na Potassium Nitrogen, mango a ita uri zwimela zwi si fe nga u shaya zwine zwa ṱoḓa.

Hu na tshifhinga tshi kondaho vhukuma kha vhalimi sa musi ho oma hu sina mvula, kana ho vha na malwadze a vhaisaho zwifuwo vhaṅwe vhalimi vha ḓi thusa nga u ṱavha zwimela zwi sa ṱoḓi maḓi manzhi. Vhaṅwe vha shumisana na vhaṅwe vhalimi, vhaṅwe vha humbela thuso kha muvhuso zwithu izwo zwo vha thusa nga maanḓa.

Ndi nga ṱoḓa thuso nga u ṅwala nḓila yenda i shumisa u bveledza mutshini, ndi nga ṱoḓa dzina ḽanga ḽi tshi ṅwala kha mutshini kana u ṋeiwa masheleni nda dovha hafhu nda amba na ramilayo nda ya dzi ofisini dza pfhanelo.

Kholomo dzi tea u wana dzilafho uri dzi dzule dzi na mutakalo wavhuḓi dzi tea u wana dzilafho luvhili kha ṅwedzi uri dzi songo kavhiwa nga malwadze a zwifuwo.

Ee ndimo ya vhoramabindu vhaṱuku i ya vha hu vhuyedza, ngauri nḓirivhe ndi mutshelo uno ṱavhanya u bvelela nga maanḓa. Nahone a u ṱoḓi maḓi manzhi u dovha hafhu wa dzhenisa tshelede.

U ya nga nḓivho na maitele a Afrika Tshipembe, vhalimi vhane vha ṱoḓa u ṱavha miri ine ya shumisesa mishonga ya tshirema vha fanela u wana thendelo musi vha tshi nyaga u ṱavha iyo mishonga kana miri ine ya shuma sa mishonga ya Tshivenḓa.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea vhalimi vhaṱuku, ndi uri arali vha tshi nyaga u thoma u lima ssp spinatshi vha fanela u thoma nga tshikalo tshiṱuku vha ṱavhe kha mavu a fhiraho zwavhuḓi. Vha dovhe hafhu vha sheledze nga tshifhinga tsho teaho vha dovhe hafhu vha shumise mbeu dza vhuḓi.

Dzi khaedu dzine dza bvelela musi muthu o ṱavha spinatshi na khavhishi, ndi u wana zwikhokhonono zwi tshi khou tshinya zwimela na hune wa wana maḓi a manzhi kana a maṱuku u wana mavu a si a vhuḓi mbeu na mishonga zwi ḓuraho.

Nga nnḓani a u ḽa, maapuḽa ndi a shumisa u ḓi wana ndi tshi kho ita dzhamu ine ra i shumisa u ḓo dzela kha vhurotho, nda dovha shumisa sa dzhusi ine ri ya i ṅwa, nda dovha nda shumisa futhi kha u ita kha u ita mapfura ane ra ḓola kha muvhili.

Zwi dzidzivhadzi na dzi khemikhala zwi nga kwama mutakalo wa vhashumi nga uri dzikhemikhala arali dza ngavha ṱhamu ṱutshela kha lukanda kana kha muvhili wavho zwi ngavha vhangela malwadze ha swika hune vha vha vha na malwadze. Tshiṅwe ndi tsha uri dzi khemikhala dzi ngavha vhulaha ende zwi nga ita uri vhashumi vha lwe, tshiṅwe tshifhinga zwi nga ita uri vha fhelelwe nga mushumo ngauri arali khemikhala yo vha thamutshela fhethu hu nonga kha maṱo zwi nga ita uri vha vhe bofu vha si tsha kona u vhona zwine vha ḓo fhelelwa nga mushumo vha ya vha tambula vha si tsha wana tshelede ya u ṱhogomela muṱa wavho.

Tsha u thoma tshine nda ita tshone ndi u vha thetshelesa, no u vha ṱuṱuwedza kha mushumo wavho, nda vha khoḓa musi vho shuma zwavhuḓi, nda dovha hafhu nda vha nea dzi pfufho, tshiṅwe tshifhinga u vha ṱuṱuwedza nda swika hune nda vhafha zwiḽiwa zwo ḽa nga masiari kana nda ri vhone vhaṋe vha ṋange uri, na musi kha zwiḽiwa zwa nga masiari vha nga takalela u ḽa mini.

Ndi u sa fha vha shumi tshifhinga tsho linganelaho tsha u awela, wa swika hune wa vha sema phanḓa ha vhaṅwe, u sa thonifhe mushumo wavho, u soko vhafha mishumo i songo teaho.

Zwimela zwi no hula nga luvhilo zwi thusa tsireledzo ya maḓi, arali zwimela zwa hula lwa tshifhinga tshilapfhu u shumisa sa maḓi zwi a engedzea. Tshiṅwe ndi uri puḽane dza u shumisa maḓi dzi fanela u itiwa nga nḓila ya tshifhinga tsha tsha u hula ha zwimela.

Khaedu dza zwiḽiwa dzi ita uri vhalimi, na vharengi vha vhe na ma buli na u tambu zika, zwiṅwe ndi zwa uri zwi engedza mutsiko wa mu humbulo na u ofha ha shedulu zwi ita uri vha sa fhulufhele kha mvelelo ya kiḽima.

Hezwi zwi nga ṱuṱuwedza vhulimi ha ḓoroboni nga u lima zwimela zwo fhambananaho kha zwibogisi ngauri zwi nga kona u mela naho zwimela zwa hone zwi tshi kho ṱavhiwa fhethu hune ha vha nṱha, na u dovha hafhu wa shumisa maḓi nga nḓila yo teaho, tshiṅwe ndi tsha u shumisa nnḓu ḓala ine nga luambo lwa tshiisimane vha i vhidza zwi vha zwi vhidza uri ndi green house.

Vha tholi vha nga ita zwi tevhelaho fhungudza khombo dza vhusiku kha vhashumi vha bulasini, tsha u thoma ndi tsha uri vha nga ita uri fhethu afho hune vhashumi vha khou shumela hone hu vhe ṋa tshedza tshi vhonetshelaho zwavhuḓi. Vha nga dovha hafhu vha ṋea vhashumi tshifhinga tsha u awela na u edela, vha dovha hafhu vha gudisa vhashumi nga ha khombo dzine dzi nga bvelela vhusiku kana khombo dzine vha nga ṱangana nadzo musi vha tshi kho shuma vhusiku.

Mulimi muswa u fanela u ṋanga maḓuvha a u ṱavha zwi tshibva kha kha mutsho, mbeu yawe, na vhupo hau hawe, na mavu ane a ḓo a shumisa u ṱavha zwimela zwawe.

Ndi betshe na phamp ya maḓi, ndi zwa ndeme kha nṋe ngauri zwi thusa nṋe sa mulimi u shumisa zwavhuḓi na u wana mvelelo ya nṱha.

Mushumo wa u ṋanga mbeu dzine dza konḓelela kilima, ndi u thusa u lima hu sa vhuye ha kwama lwa vhukuma nga mutsiko wa kilima u fana na na u oma ha lurumbu, muḓi, na mmbalela ya zwimela.

Arali ḓuvha ḽa u ṱavha ḽi tshi kwamea nga mutsho, ndi nga ita hezwi zwi tevhelaho, ndi nga shandukisa ḓuvha ḽa u ṱavha nda ṱavha musi hu na mutsho wa vhuḓi, nda dovha hafhu nda shandukisa tshifhinga tsha u ṱavha, nda shandukisa mishumo, sa tsumbo ndi nga lugisa mavu a u ṱavha.

Ndi nga pulana vha shume i vhanga hu sa athu swika tshifhinga tsha u lima, nga nḓila i leluwaho nḓila dza hone ndi dzi tevhelaho. Ndi nga dzhia madzina na tshumelo dza vha shumi, nda dovha nda ita luambo lwa mushumo, nda vhidza miṱangano ine nda ṱalutshedza dza puḽane dzoṱhe, nda dovha hafhu nda lugisa zwi shumisa zwine vha ḓo zwi shumisa, nda ita uri vhashumi vha vhe na vha gudisi vhane vha ḓo vha gudisa mushumo.

Ndi langa u ḓura ha vhashume kha mugaganyagwama nga u ita zwi tevhelaho, ndi thoma nda nga u ita badzhethe, nda dovha dovha hafhu nda langa miholo ya vhashumi zwi tshila nga ha mishumo, nda dovha nda ita uri ndi shumise masheleni kha zwithu zwa ndeme fhedzi.

Ngeletshedzo ine nda nga mufha yone ndi ya uri a renge zwi shumiswa zwa ndeme u thoma, zwine zwa vha kha mutengo wa fhasi, nahone zwino shuma zwavhuḓi.

U itela uri zwimela zwanga zwi tshi swika makete zwi swike zwi kha tshiimo tsha vhudi, ndi lima zwimela nga tshifhinga tsho teaho, ndi dovha hafhu nda shumisa maḓi a vhuḓi na manyoro nga nḓila yo teaho, nda dovha hafhu nda ṱhogomela zwimela zwanga.

Khaedu ndi dzi tevhelaho, u wana uri vhavha vhasina tshelede, tshiṅwe ndi tsha uri vha vha vha sa ḓivhi zwiḽiwa zwa fushi zwino takadza muvhili, tsha vhuraru ndi uri vha wana uri a hu na zwiḽiwa zwavhudi tsini.

Mbekanyamushumo dza mutakalo wa vhashumi dzi thusa vhashumi vha bulasini uri vha vhe na muvhili wavhuḓi, muhumbulo wa vhuḓi, vha si lwale, nahone vha shuma nga maanḓa vho ḓi funga.

Vhatholi vhanga vhona uri u tevhelwa milayo ya tshifhinga tsha u awela arali vhashumi vha tshi awela nga tshifhinga, vha tshi ṱavhanya u thoma mushumo, naho ṅwalwa tshifhinga tsha u thoma na tshifhinga tsha u fhedza.

Ee, vhuponi ha hashu ri a kona u a lusa phonḓa, ri a dzi ṱavha nga matsheloni, nga tshifhinga tsha thendeleni na mutsho u fana na nga awara ya vhusumbe, u swika awara ya vhuṱae nga matsheloni.

Milayo ya vhashumi na miholo ya fhasisa zwi ita uri mulimi a pulani zwavhuḓi nga ha tshelede, a dovhe a ḓivhe u uri u fanela u badela mini na lini, zwi thusa u ri sa wela kha tshelede nnzhi i sa dzuli.

U fhungudza zwi shumiswa zwa peṱirolo bulasini zwi nga itiwa nga nḓila dzi tevhelaho, hu nga shumisiwa zwi shumiswa zwa ndisedzo ya enedzhi sa soḽa, u ṱavha nga tshifhinga tsho teaho, u shumisa mitshini i re na vhukoni, u ita zwinwe zwithu nga vhuḓilangi.

Zwine zwa itea nga murahu ha musi zwinoni zwono ṱhukhuliwa mabesu azwo vhaṅwe vhathu vha ya a dzhia vha ita tshithu tshine vhanga tshi shumisa u kulumaga nga ngomu nḓuni yavho u ntsha mabuse, vhaṅwe ndi vhane vha rengisa vha ita tshelede mara havha vhane vhavha vhatshi kho rengisa zwovha zwa tshifhinga tsha musalauno. Nga tshifhinga tsha zwino vhathu a vha tsha shumisa mathenga a zwiṋoni u ntsha mabuse nga ngomu nḓuni ngauri thekhinolodzhi yo no aluwa nga mannḓa vhathu vha vho to renga zwithu zwa thekinoḽodzhi zwine zwa mushumo u ntsha mabuse. Heyi mithenga musi vhono i ṱumanyisa fhethu huthihi vha tshi kho i shumisa vha vha tshi zwi vhidza uri zwi vhidzwa upfhi feather dust nga tshikhuwa.

U ṱhukhula khuhu zwi dzhia tshifhinga tshiṱuku nga maanḓa zwi nga dzhia zwithu zwa vho ro katela u ṱhukhula, u ṱhuvha khathihi na u tshea. Zwine zwa sumbedza uri zwavhuḓi ndi musi ri tshi kho wana miraḓo ya khuhu ine muthu a nga kona u vhona uri hetshi noni ndi tshi papa, hetshinoni ndi tshizwa, heyi ndi kho....

Lukanda lu vhulungea nga murahu ha musi tshifuwo tshetsho tshine tsha vhori lukanda lwo bva khatsho. Lu lwa tshikhala tshilapfhu lwa oma, lwa itwa nga nḓila ine a lu nga ḓovha na munukho lu tshi fhedza hafhu luvha lwo no oma lwo omelela zwavhuḓi lu nga dovha hafhu lwa shumisiwa sa tshiambaro kana u runga zwienda zwine vha....

Lukanda lwa tshifuwo lu ya shuma kha u ita fhananaho lu ya shuma kha u ita zwiambara sa sheḓo, lwa dovha hafhu lwa shuma zwienda zwine vhathu vha..., lwa dovha hafhu lwa shuma kha u ita dzi musi vha tshi khou fasha zwiṋoni ḓakani.

Ndi zwa ndeme u wana mufhiso wa a maḓi o teaho arali maḓi a vha a tshi khou fhisesa nga mannḓa tshikalo a ḓo ita uri ṋama ya khuhu i vhibve ngeno mabesu kana mithenga a songo tsha bva.

Vhathu vha a sala nga ayo a na mutakalo vhaṅwe firidzhi songo .

nḓila dzi tshi kho ṱhavhiwa tshine vhathu vha.... ndi u ita uri wo ambara zwiambaro zwo tsireledzeaho u fana na u ambara magiḽafu zwanḓani u shumisa zwa u tshea na u tevhedza maga u tevhedza musi muthu a tshi kho ṱhavha tshiṅwe ndi tsha uri musi vhono fhedza u vha nga vhea nga ngomu firidzhini uri zwi songo tshinyala kana zwa vha na munukho u si wavhuḓi sa maḓi a vhuḓi u ṱanzwa vha sa shumise maḓi a mashika na u shumisa zwithu zwi no nga dzi cooler box dze zwi vhe zwo tsireledzea zwi vhe na mutakalo wavhuḓi.

Ee hu na miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda na u ita mishumo ya ya mukumba.

Ee hu na nḓila dza sialala dzine dza shumisa u bvisa lukanda sa tsumbo vhahulwane vha shumisa mishonga ya sialala u itela u u thusa kha u bvisa lukanda.

Ee hu na tshifhinga tshine zwiṋoni zwa ṱhavhiwa zwi zwinzhi kanzhisa zwi itea fhethu hune ha vha hu na lufu, hu na minyanya, hu na vhuṱambo ha mabebo. Kanzhi izwo zwiṋoni zwi tshi ṱhavhiwa kana u vhulaiwa zwi zwinzhi zwi vha zwi kho itelwa u u itela uri vhathu vha wane zwiḽiwa.

Ee kha miṱa ya hune nda dzula hone vhathu vhanzhi vha tshi ṱhukhula khuhu vha shumisa lufhanga, vha dzhia khuhu vha i fara i songo humbulela vha i ṱhukhula fhedzi nṋe ndi vhona nḓila ya khwiṋe hu ya u shumisa mutshini u ṱhukhula khuhu.

Ee ndi ḓivha vhathu vhanzhi vhane vha ḓi tshilela nga u rengisa mikumba ya zwifuwo ngauri hu na vhathu vhanzhi vhane vha shumisa mikumba u ḓi itela zwienda vha rengisa vhaṅwe vha ḓi itela zwiambaro u fana na kha culture ya ya mazulu vha ya shumisa nga mannḓa mi mikumba u ḓi itela zwiambaro.

Ee ndi nga ṱalusa vha thoma nga u ṱanzwa tshifuwo tshetsho tshine vha khou nyaga u shumisa mukumba watsho, tsha vhuvhili vha tshi vhulaha, tsha vhuraru vha ntsha lukanda vha khou shumisa thipa, tsha vhuṋa hezwo zwithu vha zwi ita nga u ṱavhanya u itela uri lukandai lwa tshifuwo lu songo oma.

Ee ndi nga ṱalusa vha thoma nga u nga u ṱamba zwanḓa vha dovha hafhu vha ṱanzwa na tshithu tshine vha ḓo hamulela kha tsho mafhi , vha dovha vha ṱanzwa na kholomo hanefho hune vha khoyo u hama hone mafhi, vha nga vha dovha vha ita uri musi vhono fhedza u hama mafhi vha a vhea nga ngomu firidzhini kana kha cooler uri a songo tshinyala.

Ee ndo no vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu nga tshifhinga tsha maḓuvha a paseka musi hayani vho tamba dzi khuhu ṅwaha woṱhe, zwino ho vha hu nṋe we nda vha ndi khou fanela uri ndi ṱhukhula khuhu. Zwo vha zwi songo leluwa u dzhia khuhu nga nthihi nga nthihi u tshi ṱhukhula u tshi vhetshela thungo nga murahu wa dovha hafhu wa fanela uri u dzi ṱhuvhe, u tsheye. Zwo vha zwi zwithu zwo dzhiaho tshifhinga tshilapfu lune mutshini wa u tshi nga leludza mushumo wa ṱhukhula wa ṱhuvha wa tshea no u tshea.

Ee ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha u vhulawa ha tshifuwo fhedzi tshifuwo tsha hone ho vha hu khuhu. Ndo vha ndi kho shuma u u ṱhukhula khuhu uri hu kono u bikiwa muṱani. U ṱhukhula khuhu a si mushumo wo leluwaho nga mannḓa.

Ee ndi nga ṱalusa nḓila dza sialala dza u vhulaiwa ha zwifuwo vhuponi ha hashu sa vhavenḓa arali hu na mushumo u ngaho u mu u u mala muthu kana u maliwa ha muthu kholomo vha ya i shumisela thambo kana vha ita hezwila zwine vha zwi vhidza uri i khou fa nga tshifu tshifunda muya hune vha ya i ambadza saga kana vha tou i ṱhavha nga lufhanga hafha noni kha mukulo uri i ṱavhanyedze u welela.

Ṋama nga murahu ha musi yo no ṱhavhiwa nga sisiṱeme ya vhulimi hapo ṋama i yaya ya dzudzanyiwa ya ṱanzwiwa ya vheiwa fhethu ho kunaho hune hu nga si nambatele tshika ubva hanefho ndi hune i ḓo ya firidzhini ya pangelwa kha freezor uri i vhulungee i sa tshinyale ubva hanefho i ḓo ya ya khethekanyiwa ya tshetshelelwa zwavhuḓi u ya nga ha tshikalo tshetsho tshine mulimi a khou nyaga ngazwo a pangela kha zwibogisi ubva hanefho a tshi fhedza u pangela kha zwibogisi ndi hafho hune a ḓo kona u i rumela mavhengeleni kana mimakete ya kona u rengisiwa.

Maga a tsireledzo ane a fanela u dzhiwa musi hu tshi khou vhulaiwa zwifuwo ndi u ita uri musi u tshi nyago u thoma u vhulaya tshifuwo u sa thomi wa tshi tambudza ngauri arali wa thoma nga u tshi tambudza zwi a ita uri ṋama i sale i khou vha na mutakalo u si wa vhuḓi zwine zwi ḓo ita uri vhathu vhane vha khou yo ḽa iyo nama navho vha savhe na mutakalo wavhuḓi ri wane vha tshi vho lwala malwadze a songo teaho tshiṅwe ndi tsha uri vhathu vhane vha kho vhulaya tshifuwo vha fanela u shumisa zwithu zwi si naho mashika uri zwi sa nambatela zwithu zwi no nga dzi bacteria na dzi virus ngori nazwo zwa nga dzhenelela zwi nga ita uri ṋama i sala i si tshavha yavhuḓi.